Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka ditsela tse di farologaneng le tsotlhe di ka akaretsa ditlamorago tsa jehovah tsa moruo tshiamo ya tiro le maemo a batlhanka mo mebarakeng ya tiro mme dintlha tse di latelang ke tsona tse di tlhalosang kamano e, ya ntlha go tlhatlhoba go oketsega ga tlhagiso increased productivity, ditlhotlhwa tse di dirisiwa go dirisa bokgoni le tlhagiso go tsaya maikarabelo a mešomo e e botlhokwa kgotsa e e boima go mešomo ya go nna maatla a batho se se ka dira gore go tlhokege botlhokatiro ba bangwe ba kwa tlase mo setsing sa mešomo bo ka fokotsega ka nakwana ya bobedi go fetola di industry le dikarolo tsa mešomo industry disruption.

Nna ke dirisa e bidiwang ka gore ke LTE bundle yone e bitsa fela diranta di le masome a matlhano mme e dula sebaka se se lekanang le dikgwedi tse tharo e botoka ka gonne o kgona go dira sengwe le sengwe ka yone ga e go thibele gore o berekise inthanete kgotsa mafaratlhatlha a itseng e tsena mo mafaratlhatlheng a otlhe le inthanete yo yotlhe mme gape o ka kgona gore o kgone go dira batho ba nne le connection-e go tswa mo go wena ka gonne ke data e ntsi.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng ke e e bidiwa LTE anytime thirty G B ebile e tsenyeletsa le night surfer thirty G B, fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele dintlha tse di latelang gore data e motho o kgona go e berekisa ka tsela e nngwe le e nngwe e ene a solofelwang gore a ka e dirisa ka yone mme ga e go thibele gore o dire dilo tse dingwe go na le di data tse dingwe tse e leng gore di go thibela gore o ka tsena mo di inthaneteng tse dingwe kgotsa mafaratlhatlheng a mangwe a tshwanang le bo TikTok, Instagram le X.

Ke ka itumelela data ya thirty gig e tsamaisana le night server thirty gig ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la botlhano mo kgweding e nngwe le e nngwe.

Mefuta ya di data e farologaneng mme e tsamaya ka gore o berekisa network e feng fela e wena o e rekileng ke Telkom, Telkom o fa o e tsenya o tle o tobetsa star one thirty-five star wa bo o tsenya dinomoro tse o di bonang fa tlase mme o be o tobetsa hash ka tsela eo o tsentse data mme jaanong o tshwanetse wa bula data mo founung mo mogaleng wa gago gore o kgone gore melaetsa e tsene le gore o kgone go tlhaeletsana le balosika le ditsala tsa gago.

Bonnete fa data ya me e ka fela pele ga nako ke tle utlwa botlhoko e fela go ya ka nna ke tshwanetse go netefatsa gore ke berekisa data sentle ga ke berekise mafaratlhatlha thata mme ke ipela nako e ke tshwanetseng go dirisa mafaratlhatlha ka yone ka gonne mafaratlhatlha a gogela thata mme ke ye kwa di settings tsa mogala wa me wa letheka ke fitlhe mo ke beye gore data ya letsatsi ya me e ke tshwanetseng go e dirisa e tshwanetse go fitlha mo data-eng e ke tlabe ke itlhophileng ka tsela eo e tle go mpolelela gore a ke senya data kgotsa ke kgona go boloka data ya me.